Ndingamcebisa ukuba aqiniseke ukuba unembali entle yokuhlawula amatyala ingeniso ezinzileyo kunye neakhawunti yebhanki esebenza kakuhle. Kufuneka kugqirha anike amaxwebhu afana ne-payslip isazisi kunye nobungqina bedilesi. Ukuba ulawulo lwemali yakhe lulungile amathuba akhe okuphumelela aphakamile.

Abantu badinga ikhadi lekhredithi kuba kulula ukuthenga ngaphandle kwemali. Likuncede kwiimeko ezingxamisekileyo kwaye likuncede wakhe imbali yezimali.

Ndizawuziva ndidana kwanye ndiphoxekile kuba andifumani mali endiyifunayo ndize ndixhalabele imeko yam yezimali.

Ukuvula iakhawunti eMzantsi Afrika ngoku kudla ngokufuna isazisi ezisemthethweni ubungqina bedilesi okanye ibhili yombane okanye ileta yasemthethweni, imali yokuqala yokufaka kuxhomekeka kwibhanki ke ngoku.

Ibhanki yenza lula uba ufumane umrholo wakho kuwe okanye uthumele imali kubantu abakude kunawe umzekelo usapho okanye abantwana.

Ewe, ukuvelisa ubungqina bedilesi kubalulekile xa uvula iakhawunti yebhanki kuba kuyanceda uqinisekisa isazisi sakho ukukhusela imali yakho kunye nokuthobela imithetho yezemali kunye nokukhusela imali yebhanki.

Heyi ndingaphatheka kakubi kakhulu kuba ke le mali le njengokuba ndiyikhupha ndinesiqinisekiso ukuba inesizathu nezidingo zayo. Ngoku enye into andinoyazi noba ndingathini kuba ke ikhadi leli liginyiwe yi-ATM. Loo nto ndingathanda uba nzima ngoba ixesha elinintsi xa kusenzeka loo nto kusube kukho ubuqhophololo bootsotsi abenza yiloo nto yoba ikhadi lakho liginyiwe yi-ATM.

I-A-TM xa inoginya ikhadi lam ndingakhawulezisa ndivule ifowuni ndingene kwiephu yebhanki ndilivale ikhadi lam ngoko nangoko. Ogqiba ke ngoku ndingene ngaphakathi uba ikufitshane nebhanki ndizame uncedo ngaphakathi.

Ndingamcebisa uba makakhangele ibhanki okanye abuzise ngebhanki engahlawulelisi kakhulu inyanga nenyanga laa nto kuthwa kuthiwa zii-bank fees, ogqiba ndithi kuye makakhangele ibhanki acinga uba angayithembi okanye abantu abanintsi sebeyithemba.

Ndingaqale ndimbuze umntu osethilini uba akanayo na iakhawunti mhlawumbe endinomsendela kuyo le mali ngefowuni. Uba akanayo ndicele mhlawumbi umntu ukuba akukho umntu onokundinceda kwalapha evenkileni, uba nalo icebo alisebenzi ndingaphuma ndihambe ndiwashiye amanzi.

Ndingaqale ndivule iephu apha efowunini ndijonge uba itsalwa ngubani okanye yintoni ukuze ke ngoku ndikwazi uyojonga uba andinoyicima. Ogqiba kwam nditshintshe ilimithi apha e-ephini, ndizitshintshe zibe ngooziro zonke yenzele ingaphindi itsale okanye itsale kabini. Ogqiba ke ngoku bese ndisenza uphando lokuba yintoni kahle kahle le itsala imali eakhawuntini yam.

Ndiye ndithande ukubhatala ngekhadi kuba ke iyandinceda ndingabi ndineesenti itsheyinji ezishiyekayo nje apha empokothweni yam. Kodwa ke nangona ukubhatala ngemali ngqo kuyanceda ngoba emaxesheni amanintsi kusoloko kubakho izikem kule mitshini yamakhadi.

Mna iibhanki andizithembanga ncam kuba kuyane kwenzeka ukuba xa kuphela inyanga wonke umntu efuna ukukhupha imali emakhadini wabo kuyane kuthiwe imali ayikho okanye kubekho izitori. Kuthiwa i-system i-offline ngoko ke ndiyaqonda ukuba mhlawumbi loo mali hayi wonke umntu unayo imali anoyikhupha nje kanjalo. Iibhenki kuthiwa ziyabolekisa ngazo ziyabolekisa ngayo imali kodwa ke ndisaqhub,a ndisawuqhuba ngebhanki ndithi ndibuzithemba ndingazithembanga ncam.